UBonitas, uBonitas , ubhatala imali nyanga nanyanga. Kwaye xa udinga uncedo ngeento ezidibene nezifuna ikliniki okanye izibhedlele, uyakwazi uye kwezi zibhedlele ziziprayivethi apho ufumana khona uncedo olukhawulezileyo, ufumane neepilisi ezingekhoyo kwizibhedlele zikarhulumente.

Ewe, yinto onoyenza leyo ukuncedisana nomntana wakho ukuba aphumelele.

Abantu abaninzi abanalo ulwazi oloneleyo. Iindlela zokujonga oku ingakukwenza ii-surveys, kungenwe emizini kubuzwe abantu ngeendlela abatyale ngazo iimali zabo. Abantu abaninzi abakwazi ukutyala iimali.

Ukuze singalibaziseki isicelo sabo sosapho, kufuneka usapho lufake zonke izinto zomfi ezifunwayo.

Inceda ekubeni umphangeli xa ephelelwe ngumsebenzi, okwalo mzuzu asakhangela omnye umsebenzi akwazi uba abe nayo imali anayo engenayo eza kumncedisa.

Yinto entle le bayenzayo kuba ukuwelisa umzimba kuza kufuna imali. Laa mali ingakwazi nokuba incede usapho ekungcwabeni umfi lowo.

Ndiyibona ingeyonto ilungileyo, kuba ulutsha oluninzi kule minyaka siphila kuyo alisawuxabisanga abantu abadala.

Kukuqinisekisa ukuba iinkcukacha ezi abhatala kuzo le mali zezi zaloo dyunivesithi ayibhatalayo na. Aqinisekise nokuba yonke into ayibhalayo uyibhale rayithi.

I-inshorensi yobomi iyafana nomasingcwabane. Yinto ezathi ikuncede mhla waze wabhubha, ikwazi uba inike ifemeli yakho okanye usapho lwakho imali yokuba ikungcwabe nemali yokuba ikwazi ukwenza izinto obukade uyenzela zona ngoku ubusaphila.

Kubalulekile ukuba ube neinshorensi yobomi xa ungumzali, kuba mhla waze wabhubha aba bantwana bakho bazawufundiswa yilaa, yilaa mali yalaa inshorensi yobomi. Yiyo ezawukwazi uba ibenze ukuba bakwazi ukuba balale betyile.

Ukhona umqhubi endimaziyo owaye wabelwa imoto. Bathi abeinshorensi xa bezokujonga iyadi yakhe bamxelele uba iyadi yakhe ibingakhuselekanga kuba imoto yakhe ibingalali egaraji.

Ukuze ukwazi ukunciphisa amatyala funeka uqale uzazi ukuba upeya malini, yimalini ozawukwazi ukuyibhatala kulaa matyala, yimalini oyisebenzisela iingxaki zakho.

Ukuboleka imali uze uphinde uyibhatale kuyayinyusa i-credit score yakho ikwazi ukuba ibe ntle. Kodwa ukuba uyibolekile awayibhatala iza kuyithoba ibe mbi.

Iinto eziza kufunwa yibhanki yi-payslip ebonakalisayo ukuba wena njengomzali uyaphangela, nezinto eziphantsi kwegama lakho, izindlu zakho uba anayo indlu, imoto yakho. Bafuna ukuqinisekisa ukuba xa ungayibhatali imali yintoni abaza kuyithatha ukubhatala imali yabo.

Liluncedo kuba imali ayisafani nakuqala apho kwakufuneka uqale uyitshintshe ukuba ibe yiloo mali isetyenziswa kwelo lizwe. Ngoku uyakwazi ukuthumela le isetyenziswa apha eMzantsi, zize ibhanki ziyitshintshe ngoku kwazo ukuba ibe yiloo mali isetyenziswa kwelo lizwe.

Ndingamcebisa ukuba athathe i-return annuity kuba yona noko imali ine-compound and noko xa seyiyinzala abayitsali iteks.

Iiephu zebhanki zenza kube lula ukuthi ukuba ukwazi ujonga ibhalansi yakho, kube lula ukuba uthumele imali emntwini, kube lula noba ukwazi uba xa unengxaki ufumane uncedo kumntu osebhankini ozawukwazi ukujongela ukuba ingxaki yakho iyintoni. Ikwakongela nemali kuba akufuneki ukhwele uye edolophini.